Ndi nga ramba miṱangano kha vho rabulasi vhane vha vha tsini na nṋe uri ri vhe na miṱangano vha tshi kho gudisa zwinzhi ngaha zwifuwo sa vho ramabulasi. Ndi nga fhedza hafhu nda dovha nda humbela uri vha mbudze zwinzhi ngaha uri musi zwifuwo zwi tshi khou lwala kana zwi sathu lwala zwi thivhelisiwa hani uri zwi songo vha na malwadze. So ndi nga vha humbela uri vha nthuse kha zwithu zwo no nga sa zwezwo kana uri vha nthuse uri ndi zwifuwo zwanga zwi dzule zwo takala nahone zwi dzula zwi si na malwadze zwi na zwiḽiwa zwavhuḓi.

Arali muthu a tshi kho ṱoḓa mavu hune nṋe nda dzula hone.A nga ya musanda aya a humbela u vhavho na mavu kha shango ḽine nṋe nda kho dzula hone. Musanda ndi vhone vhane vha ḓo amba uri hu na mavu ane vha nga a wana kana ahuna mavu ane vhanga a wana nga tshetsho tshifhinga nahone musanda vha ḓo ṱoḓa u divhesesa uri vhone vha bva ngafhi nahone why vha tshi kho ṱoḓa mavu nga avho shangoni ḽa vhoriṋe vha ḓo vhudzisesa uri mavu ane vha khou ṱoḓa wa shumisa ndi mavu o ita zwa vhubindudzi kana ndi mavu a uri vhone vha dzule na muṱa wavho zwinwe hafhu vha ḓo ṱoḓa u divhesesa madzina avho nga vhuḓalo na nomboro ya vhuṋe nga vhuḓalo na hune vhone vha bva hone nga vhuḓalo.

Ndi ndimo ya miroho i ne ya ra i lima masimuni dzi koporasi na mahayani ashu. Miroho ine ya ri ṋea pfhushi mivhilini yashu. Miroho ine ya ita uri masole a muvhili washu a dzule a na mannḓa. Miroho ine ya lwisa malwadze muvhilini yashu. Miroho i ne i kha ḓi farea kha ikonomi ya fhano afrika tshipembe. Miroho ine ya vhori i ṱoḓa maḓi uri i tshile. Miroho ine ra i wana afrika tshipembe lothe mavhengeleni ashu i tshi kho rengisiwa ende i tshi kho farea.

Kha vhupo hune nṋe nda bva khaho vhathu a vha dzhielinzhele u lima zwiḽiwa zwavho vhone vhaṋe nga uri mavu ane rine ra dzula khao ha tendi uri vhathu vha ṱavhe zwiḽiwa zwi ngaho vho miroho vha nga ṋamba vha ṱavha dzi nḓuhu dzone dzine dzi phonḓa. Tshiṅwe tshine tsha itisa uri vhadzulapo vha hune nṋe nda bva khaho vha sa nyage u lima zwiliṅwa zwavho vhone vhaṋe zwi nga uri ahuna maḓi ndi shango ḽine ḽi khou tambula nga maanḓa ri tshi ḓa kha sia ḽa maḓi, so zwi ita uri vhadzulapo vha konḓeliwe u lima zwiliṅwa zwavho.

Ndi uri mufuwi u ḓivha zwifuwo zwawe zwone, u nga wana tsumbo tsumbodwadze yawe nga uri u na nḓivho ya zwone zwoṱhe, husi na tshifhinga tshithihi.

Ḽethasi i a thusa u kona u pfha zwone zwoṱhe nga ha mutakalo wa masakha na uri u si kone u vha na maṱudzi vhatshi lo vha tshi ḽa ḽethasi vha ḓo vha na mutakalo woṱhe ngauri ḽethasi ndi yavhuḓi kha mivhili yashu.

Uri ndi kone u londa uri ndi zwifhio ndi zwifuwo zwifhio zwo ṱavhiwaho nahone lini ri nga ambadza zwifuwo ma .

Ndi nga thivhela malwadze kha zwifuwo nga u ṋea zwifuwo zwanga maḓi zwiḽiwa zwine zwa vhori zwina mutakalo kha zwa kha zwifuwo zwashu u shela mishonga kha zwifuwo zwashu u dzula wo thivhela zwifuwo zwashu uri zwi vhe zwi na mitakalo, tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga vhudza muthu ane a kho nyaga u thoma bindu ḽa u rengisa makumba uri ndi khwine a tshi nga ṱoḓa khuhu dzine dza vho uri ndi kale dzi hone dzo ita makumba ngauri khuhu ṱhukhu dzi ḓo muthu dzi ḓo vha na mushumo mulapfu uri dzi swike dzi hune dza ḓo ita makumba ndi nga dovha hafhu nda muvhudza uri uri binduḽawe ḽa makumba ḽi tshimbilei u tea u vha a na dzi khuhu nnzhi vhukuma nahone a tshi ṱhogomela dzikhuhu dzawe.

Ndi nga eletshedza muthu ane a kho nyaga u thoma bindu ḽawe ḽa u rengisa makumba uri ndi khwiṋe a tshi nga wana khuhu dzine dzavha uri dzo no aluwa khuhu dzine dza vha uri dzi vho kona u ita makumba nga uri arali anga wana zwikukwana zwi ḓovha na mushumo uri zwi sale zwi tshi swika zwi tshi ita makumba. Nda dovha hafhu nda mu eletshedza uri u tea uri a dzi fare zwavhuḓi nahone u tea u dzi ṋeya zwiḽiwa na maḓi.

Nṋe sa rabulasi ndi nga si pandele vhashumi mara ndi nga sumbedzisa vhashumi vhanga na u vha funza nga ngudo ya u shumisa drawn uri vha ḓo kona u i shumisa tshifhingani tshiḓaho musi na nṋe muṋe ndi siho afho bulasini eyo.

Uya ngaha nṋe u vha na mavu ndi zwa ndeme kha u bvelela ha vhulimi vhuṱuku nga uri zwi ri takula uri tshifhinga tshiḓaho uri vhe na vhulimi vhuhulwane ri fhedzele ri khou lima fhethu hu hulwane zwi fhedze zwi kho ri itela na masheleni sa musi ikonomi ya vhorine fhano Afrika Tshipembe i tshi kho u wa.

Nṋe ndi vhona uri u ṱavha ha zwiḽiwa zwiṱuku hayani zwi ri thusa kha uri kharali ri tshi khou ṱoḓa zwiḽiwa mara ri si na tshelede ri a kona u dzhena ngadeni ya vhoriṋe kana hanefho he ra ṱavha hone miroho ra ka miroho ya vhoriṋe ra ka mitshelo ya vhoriṋe ra fhedze ra ḓi ḽela zwi ri thusa kha u vhulunga masheleni.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u nga ita uri u tikedze na u ṱuṱuwedza vhafuwi vha khou kha mabindu avho ngo vha ṋea zwiṱukuṱuku nyana uri vha kone hafhu u engedza dzi khuhu dzavho no vha ṋea fhethu hune vha nga alusa hone khuhu dzavho no vha ṋea dzi tshomedzo dzine vha nga dzi shumisa u itela uri khuhu dzavho dzi hule zwavhuḓi.

Ngade dza tshitshavha dzi khou thoma u ḓivhea vhukuma vhuponi ha dzi ḓoroboni sa nḓila ya u ṱavha zwiḽiwa zwapo zwavha zwone zwoṱhe uri dzi thusa nga manzwana uri tshitshavha tshi kone u wana zwiḽiwa zwa mutakalo.

U ya nga ha nṋe nṋe ndi vhona uri a zwi ngo tea a zwi ngo tendeliwa uri muṅwe na muṅwe a fuwe otshadi nga ngomu bulasini yawe nahone a si na mabambiri o fanelaho ane a bva kha muvhuso.

Vhunzhi ha vhashumi vha mabulasini vha tea u wana pfhumbedzo yo teaho ine ya dovha vha sia vha tshi khou bveledzisa mishumo vha si na vhuleme pfhumbudzo idzi i nga vha sa hedzi u wana tshumelo dza mitshini dza u uri vha kone u shuma vho vhofholowa, u wana tshumelo dza u lima dza uri vha kone u shuma vho vhofholowa.

Vhathu vha wana nḓivho ya vhulimi kha magudedzi nga uri magudedzi a tshi gudisa vhathu nga ha vhulimi vhathu vha tshi wana nḓivho ya vhulimi kha magudedzi vha a lugisa u ita zwa vhulimi.

Maitele ofhi yo anga shumiswa u itela u thivhela u vhaisa mavu nga murahu ha musi ho no kiwa ho no kaṋiwa ndi u vha na muraḓo wa zwone zwoṱhe kha musi u shumisa zwiḽiwa zwa u thivhela u vhaisa mavu u vha na zwiḽiwa zwa u phetha zwone zwoṱhe kha misi.

Sa mutholi muṅwe na muṅwe sa mutholi na muṋe wa bulasi ndi nga mannḓafhadza vhashumi vhanga uri vhaḓi wane vha tshi kho kona u shumisa mitshini i re nga ngomu bulasini langa ngauri vha na tshumelo dza u gudisa vhashumi uri vha kone u shumisa mitshini u vha na tshumelo dza u ṋea vhashumi vhuṋe vha nga thusa kha mushumo wa mitshini.

Ndindakhombo ya vha shaya mishumo i tikedza vhashumi vha mabulasini nga zwifhinga zwa u beba kana zwa u sa shuma ngauri vha ya kona na u ya kha zwiimiswa ezwo vha ṱuwa na mabammbiri avho o sumbedza uri a vha tsha shuma kana vha khou yo u beba uri vha kone u wana luafulelo ḽo vha linganaho.

Nṋe ndi vhona u nga ri vhone vhane vha mabulasi vha nga kona u vhona uri vhashumi vhavho vha na vhudzulo ha khwiṋe nga u vha fhaṱela dzi rumu dzine vha ngavha vha kho dzula khadzo musi vha hanefho mishumoni yavho mabulasini.

Maitele a mvelele a kwama vhafumakadzi ngauri vhafumakadzi vha na vhukoni zwi tshi ḓa kha mafhungo a mvelele yavho vha dovha hafhu vha vha na vhukoni zwi tshiḓa kha zwa vhulimi.

Nṋe ndi tshi tou humbulela ndi vhona u nga ri dzhusi kana tshikwati tsha maswiri uri tshi itiwe vhathu tea u thoma ha bvisiwa makanda kha ayo maswiri maswiri ayo aya a hamuliwa a bva muthotho woṱhe ha kona u vha hu vha na dzhusi ya maswiri.

Nṋe ndi vhona vhurotho ho no itiwa ho dalaho gurowu hu si na mutakalo wavhuḓi ngauri kanzhi vhathu vha ḽa hovhuḽa vhurotho vha ya baleliwa uya zwavhuḓi bungani.

Nṋe ndi vhona ungari u dzula hone puḽana vhashumi hu sathu swika tshifhinga tsho u lima u itela uri tshifhinga tsho u lima tshi tshi swika vhashumi vha vhe vha hone hu nambe hu thomiwa na u lima.

Khaedu dzine vhashumi vha mabulasini vha ṱangana nadzo kha u wana vhushavhelo ho teaho ndi ngauri vha dzula hanefho mabulasini tshiṅwe tshifhinga vha dovha vha vha kule na mavhengele vha dovha hafhu vha vha na kule kule na mahayani avho zwine zwa vha ita uri vha dzule hanefho mabulasini zwa fhedza zwi kho vha ita uri vha vhe kule na vhuongelo.

Vhutsila hune vhaswa vha vhu ṱoḓa uri vha kone u bvelela bvelela kha zwa vhulimi ha musalauno vha tea u vha vho ya tshikoloni vha gudela mafhungo a zwa vhulimi vha dovha hafhu vha tea u vha na nḓivho nga u ḓivhesesa nga ha vhulimi.

Ri ṱangana na dzi pfushi dzi ngaho dzi vithamini B dzi vithamini C ra dovha hafhu ra ṱangana na dzi phurotheini.

Mbetshelwa ndi dza uri vhashumi vha mabulasini vha tea u shuma awara dzo linganelaho nahone vha tea u wana maḓuvha a vhuawelo nahone vha tea u shuma fhethu hune vho tsireledzea.

Zwithu zwine zwa vha hone kha mveledziso ya tshifhinga tshilapfhu zwa u shaya pfhushi ndi zwiḽiwa zwine zwa vhori zwo ḓalesa mapfhura, zwiḽiwa zwi si na na phurotheini, zwiḽiwa zwi si na mitakalo zwi si na dzi khaboni haiḓireiti na dzi vithamini zwiḽiwa zwine ra zwi vhidza uri ndi dzi junk food.

Ndi nga langa vhashumi kha mugaganyagwama wanga woṱhe wa vhulimi ngauri ra ita contract kana ra ita thendela ano na vhashumi vhane ndi ḓo vha ndo vha thola uri heyi noni ndi yone tshelede ine nṋe nda ḓo kona yone ende i uri i gonye i i ḓo gonya nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu.

Ndi mulayo une wavha wa pfhi wa legal aid South Afrika na mulayo une wa pfhi the legal resources centre na mulayo une wa pfhi labour law firm.

Zwiḽiwa zwine zwi thithisea nga mafhungo a kilima ndi zwiḽiwa zwi ngavho manngo, mitshelo ine ra i wana tshilimo i ngaho manngo na dzi litshisi. Ra dovha hafhu ravha na zwiḽiwa zwine ra zwi wana vhuria zwingaho maafukhada, miroho na maṱamaṱisi, ndi zwithu zwine ringa zwi ṱavha mabulasini ashu zwa tenda zwi tshi kho ya nga kha kiḽima.

U dzhenelela ha tshitshavha nṋe ndi vhona ungari zwi nga khwinisa vhutshilo ha mabulasi ngauri tshitshavha tshi ḓovha tsho wana mishumo ha dovha hafhu tshitshavha tshi ḓo vha tsho wana zwiḽiwa zwine zwa vhouri zwo ṱavhiwa afho mabulasini. Ikonomi i khou dovha hafhu ya hula musi tshitshavha tshi tshi kona u renga zwiḽiwa zwine zwavha uri zwo ṱavhiwa afho mabulasini.

Ri shumisa thekhinolodzhi ra dovha hafhu ra shumiswa na zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwi nga i thivhela tshanduko kha tshifhinga tsha u hula ha zwimela hu itela uri ri nga shumisa thekhinolodzhi sa ringa shumisa thekhinolodzhi sa musi arali ri tshi khou kana mavhele ashu ringa shumisa thekhinolodzhi ri kone u kana hafhu mavhele ashu.

Tshitshavha tsha hashu tshi shumisana u sedzana na ṱhahelelo ya maḓi nga u ḓivha uri maḓi o ṱuwa maḓuvha mangana nahone maḓi o vho vhuya maḓuvha mangana tshitshavha tsha fhedza tshi kho swikelela uri ndi khwine ri ite zwo to gwa maḓi sa tshitshavha ri kone u dzula ri na maḓi tshifhinga tshoṱhe.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga tsha zwiito kha kilima zwi kwama mitengo ngauri ri fhedza ri tshi vho renga zwiḽiwa kana mitengo mitshelo nga tshelede ine ya vha uri i nṱha vhukuma zwiḽiwa zwi sala zwi tshi vho ḓura nga nṱhani ha mafhungo a kilima.

Nṋe ndi nga puḽana uri ndi ṱoḓe dzi contract fhethu ho nonga mashophoni mahulwane uri ndi vha ṱalutshedze uri kana ndi na dzi green paper kana ndi na maṱamaṱisi kana hone ndi na muroho zwine vha nga takalela u zwi rengisa shophoni ḽavho nda dovha hafhu nda vha na tshiendedzi tshine tsha ita uri ndi ṱavhanye ndi swike mimakete nga zwifhinga.

Nṋe a thi thu vhuya nda vuwa ndi kho ḓi wana ndi khou ṱavha gurowu nga ngomu tsimuni yanga.

Zwiimo zwo ḓoweleaho zwine vhashumi vha mabulasini vha ṱangana nazwo fhanovha Afurika Tshipembe ndi zwa uri vha shuma dzi awara nnzhi nnzhi vha dovha hafhu vha hola muholo hune wa vho uri ndi muṱuku.

vhashumi vha mabulasini u ḓivha pfhanelo dzavho zwi vha thusa kha uri vha ḓivhe pfhanelo dzavho musi vha tshi kho shuma vha kone u ḓivha na musi arali vha sa kho farisiwa zwone mushumoni vha kone u zwi ḓivha uri rights dzanga kana pfhanelo dzanga a dzi tendeli uri ndi ite zwithu zwa so mushumoni.

Nṋe ndi nga eletshedza mulimi ane a kho ṱoḓa u thoma u lima uri a dzule o renga tshomedzo dzawe dzine a nga dzi shumisa kana mitshini ine a nga i shumisa musi a tshi kho ita zwa vhulimi nda dovha hafhu nda mu eletshedza uri khaye kha vho ramabidu khaye kha vhalimi vhane vha vhori vho bvelela a ṱoḓane na ngeletshedzo nga khavho ndi vhone vhathu vhane vha ḓo mu vhudza uri u fanela uri a ite mini a songo ita mini.

Nṋe ndi nga eletshedza mulimi uri kha tshekane na mutsho uri mutsho uyu a nga kona u ṱavha zwilimwa zwawe na nda dovha hafhu nda mu eletshedza uri kha sedza nṋe na zwiṱavhwa zwine vhathu vha nga vha vha khou zwi ṱoḓa nga tshetsho tshifhinga kha sedzana nazwo uri a kone u ṱavha zwone nga tshetsho tshifhinga.

Vhathu vha ya shumisa mithenga u ita zwithu zwo u phumula mabuse, nahone a zwi laṱiwi zwi a dovha hafhu zwa shumiswa futhi ende zwa fhedza hafhu zwi tshi khou rengisiwa.

U ṱhukhula ṱhoho ya khuhu zwi nga dzhia mithethe miraru, nahone u sumbedza uri mushumo wo itea zwavhuḓi ndi musi wo fhedza u ṱhukhula khuhu wa vhona kha mukulo wa khuhu hu tshi khou bva malofha nahone khuhu i si tsha tshila.

Lukanda vhanga lu vhulunga nga uri vha lu vhea fhethu hune ha vha hu uri hu na dzi ice kana fhethu hune hu na murotholo.

Lukanda lwa tshifuwo lu nga shumisiwa u ita mukumba nga murahu ha musi lu no bvisiwa kha tshifuwo. Vha nga lu anea lwa swika hune lwa oma ha lwa kona u itiwa mukumba une vha nga kona u ita na dzingoma dzo lidza nga mukumba uyo lune ra lu vhidza uri ndi lukanda lwa zwifuwo.

Maḓi ane a shumisesiwa a u fhisa musi u tshi kho ṱhuvhiwa khuhu a tea uri a tuvhidziwe nyana. Ende ndi zwa ndeme uri oyo mufhiso u vhe wo tea ngo uri arali wavha u songo tea khuhu i ḓori i tshi bva mathenga ya bva na lukanda.

Mafhi a nga vheiwa nga ngomu ha zwikwatudzi kana kha murotholo kana kha maaisi hu itela uri a dzule o vhibva musi asathu swika makete.

Mutakalo u ṱhogomelwa uri musi muthu o no kho nṱhavha u tea u vha o ambara magiḽafu, hu u itela uri a malofha a songo fara malofha anga.

Ee i hone miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa makumba.

Hai a hu tovha na nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda, dzine ndi ngari dzo fhiriselwa kha vhaṅwe vha muṱani wa hashu kana vhuponi ha hashu.

Ee zwi hone zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelelo zwine zwa vha hone ho ṱhavhiwa zwiṋoni zwi zwinzhi nga tshifhinga tshithihi. Ndi musi vhathu vha vhuponi ha hashu kana vha miṱa kana tshitshavha vho ita khunguwedzelo ya uri hu khou ḓa vhathu vhane vho gudela u ṱhavha zwiṋoni, hu sumba uri vhathu vha tea u ḓa na zwiṋoni zwavho hu tshe na tshifhinga uri zwi kone u ṱhavhiwa zwi kone u wana dzilafho.

Miṱani hune nda dzula hone khuhu i ṱhukhuliwa nga lufhanga, nahone ndi vhona zwo tea and zwo fanela uri hu shumisiwe lufhanga. Ngauri lufhanga lu ita uri khuhu i ṱavhanye u fa nahone i dovha hafhu ya bvisa malofha.

Ee nṋe ndi ya muḓivha muthu ono u tshila nga u ḓi rengisela mukumba wa mukumba wa zwifuwo, ndi ngauri vhathu vha ya renga vhathu vhanzhi vha ya ṱoḓa mikumba. I ne vhavha vhatshi kho nyaga u ita vhaṅwe vha nyaga u ita dzingoma vhathu vhanzhi vha shumisa mikumba zwithu zwo fhambananaho.

Maga ono tea u shumisiwa musi hu tshi khou bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu. Arali ri tshi khou amba nga lwa nngu lwa nngu i tea u i tea u vheiwa yo sedza fhasi kana yo vheiwa nṱha ha muri vha i khatha vha i bvisa lukanda zwavhuḓi lu i hanefhaḽa i tshi khou phopha malofha yo hakedziwa kha muri.

Maitele a u hama kha vhupo ha bulasi ṱhukhu. U nga dzhia tshithu tshau kana tshi nga vha tshi khontheina wa swika wa vhea fhasi ha kholomo wa thoma u i hama.

Ee nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi khou ṱhukhula khuhu, nahone ndo wana zwo leluwa vhukuma ngauri khuhu a tshi tovha tshithu tshine ri nga ri tshi a konḓa musi u tshi khou tshi ṱhukhula.

Ee nṋe ndo no ḓi wana ndi khou thusedza u shela mulenzhe kha u vhulaha ha zwifuwo. Ndi musi ndi tshi khou vhulaha khuhu he nda vha ndi tshi khou i tama nda i vhulaha nda i ṱhuvha nda fhedza nda i bika.

Hai nṋe ndi nga si kone u ṱalusa nḓila dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaya zwifuwo vhuponi ha hashu, ngauri ahuna nḓila ya sialala ine ha ngapfhi i ya shumisiwa kha u vhulaha ha zwifuwo.

Ṋama i nga shumiswa u rengiswa nahone yo fhedza u ṱhavhiwa vha nga i sa butsharani hune i ḓo swika ya tshetshekanyiwa, hune i ḓo bva zwipiḓa uri vho rabulasi kana vhathu vha vhalimi vhapo vha kone u rengisa zwavhuḓi eyo ṋama. Nahone uri vhathu vha kone u ḓa u renga zwavhuḓi ṋama eyo yo sahekanyiwa zwavhuḓi.

Maga a tsireledzo ane vha nga ita musi vha tshi khou vhulaha zwifuwo, zwifuwo zwi ngaho sa kholomo. Vha tea u vha vho i hunga na muri hu itela uri i songo bva hune ya vha hone ya ḓa afho kha vhone hune i nga fhedza u swika yo vha vhaisa kana ya vharunga.

Thaidzo dzine dza vha ṱangana nadzo musi dza ṱanganiwa nadzo nga vhafuwi musi vha tshi khou hama zwi ngavha khamusi kana vha tshi khou hama kholomo. Ndi ngauri ndi ya uri hu ngavha na khonadzeo uri eyo kholomo musi vha tshi kho i hama, zwi nga konadzea uri i vha kande kana i fhedze itshi vho vha raha nga milenzhe.

Mbilaelo dziṅwe dza mutakalo dzine dza ḓa na u ṱhukhulwa ha khuhu ndi dza uri, vhathu vha tea u ita uri hezwi vha tshi ṱhukhula khuhu, khuhu i tea uri i phophe malofha i tea uri i bve i bvise malofha hezwi yo ṱhukhuliwa mukulo.

Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho ṱoḓa u vhulaya zwifuwo hune zwa vha uri ndi zwihulwane. Ndi ya uri vha teyo u vhidza vhaṅwe vhathu uri vhaṅwe vhathu vha ḓe vha vha thuse uri vha kone u vhulaya etsho tshifuwo tshine vha nga vha vha khou nyanga u vhulaya tshone ngauri vha vhoṱhe vha nga si zwikone.

Khaedu dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho bvisa lukanda lwa zwifuwo zwihulwane lu ngaho sa kholomo ndi dza uri, vha ḓo fhedzesa tshifhinga tshilapfu vha tshi khou bvisa olo lukanda lwa kholomo. Nahone hu nga ḓa zwithu zwi ngaho dzi thunzi dzi tshi khou ḓa dzi tshi khou kavha kavha afho kha lukanda lwa kholomo, ha dovha hafhu vha tea u vha vha na muthu ane a kho vha thusa u bvisa olo lukanda lwa kholomo sa musi lukanda lwa kholomo lu luhulwane ende lu ya konḓa u bvisiwa lukanda lwa kholomo.

Maga ane vhafuwi vha tea u a dzhia musi vha tshi khou hama u vhona uri hu na mutakalo. Vha tea u maker sure uri zwithu zwine vha khou hamela khazwo zwi tea u vha zwi kiḽini nahone zwo tsireledzea. Vha tea u futhi vha ita uri fhethu hune vha khou hamela hone hu tea u vha hu sina tshika, hu u itela uri zwithu zwine zwine vha khou hama mafhi a ne vha khou hama one a tea u vha a na pfhushi nahone a sa ḓo dzhena zwi.

Ndi mushumo wa musi hu tshi khou luvhedziwa. Hu nga dovha hafhu wa vha mushumo wa musi hu na zwimima, ndi hone hune zwifuwo zwi vhulaiwa hone.

Ndi vhugudisi ha uri muthu u tea u vha a tshi kona u ḓivha uri u ḓo kona u vhulaisa hani zwifuwo. Zwi ngavha tshifuwo tsha kholomo tshi ngavha tshifuwo tsha mbudzi, muthu u tea u vha ana tshenzhemo yo vhulaya.